Go tlhokega ID book ya gago mme go tlhokega aterese ya gago.

Ba tshwanetse go lebelela gore wa dira gore o tlo kgona go e patela karata ya gago. Mme ba lebelele ntho e re e bitsang pay slip, mme o bolelele le letsatsi la gago le o fitlhelang madi gore ba kgone go tseya madi a bone.

Fa o ne o adima madi e le a mantsi mme o sa a buse, madi a teng e o e senya tokafatso ya gago ya gore fitlhele madi fa o a tlhoka, e re e bitsang gore ke blacklisted. Mo o ka se kgoneng go fitlhela madi, mme le dikoloi ka se kgone le go di reka. Se dirang gore tokafatsa bophelo ba rona, gore re patale madi a na, re tshwanetse gore fa o fitlhela madi o patele sekoloto.

Gore tlhomamiso ya gago ya kopa madi e tsamaye sentle, o tshwanetse gore o tshepisa gore o tlo wa patela madi a gago, mme o a dira gore ba bone gore o tlo kgona go patela.

O tshwanetse go buisa mme o tlhaloganye le botlhokwa jwa go bula karata ka gonne fa o sa bala melawana ya teng, o tla fitlhela o patela madi a le mantsi, mme o se na le tsebo ya gore o dirileng.

Ee, o tshwanetse go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta gore o kgone go thusa batho, ka gonne fa o se na kitso o feleletsa o dirile diphoso tse di rileng.

Go tseiwa ID book ya gago, go batlega le pay slip, gore ba kgone go bona gore wa dira. ID book ya gago ba e tseya gore o kgone go patela. Fa o sa fetsa go patela, o ka se kgone go e fitlhela ID book e leng yona e botlhokwa mo botshelong.

Over e nang le melemo ya go thusa tsa ditšhelete, e thusa ka go se kang.

, limit fee, price charges. Ba yang go feta melawana wa madi oa adimile wa .

Ditshenyegelo tse di ka thusiwa ka go fa batho ba ka dirisa madi a bona sentle, mme ba kgone le go patela madi a bona. Ka fela jalo, fa ba ka se kgone go a patela madi a bona go tlo senyega.

Ditsela tse di ka dirisiwang ke fa o ka bala konteraka e o e sign-ang fa o patela madi a gago jang. Mme o tshwanetse go nna le tsebo ka taba ya di-percentage. Fa ba re percentage e kwa dimo o dire jang.

Forex-e ke fa go trade-iwang ka madi mme gore o kgone go fitlhela madi a mangwe gore o dirise forex, o tshwanetse gore o be le tšhelete.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke gore forex e tseya madi. Mme gore ke rotloetse mongwe o re a se ka a e dirisa forex ke fa gore o ka se dirise madi a gago gore o dire madi a mangwe.

Ditlamorago tsa forex-e ke gore o tlo latlhegelwa ke madi a le mantsi, mme o sa lemoge. Fa o lemoga, nako tle be e fetile ke batho ba ka se dirang gore ba latlhegelwe ke madi a forex ke for gore o tswelele pele ka bophelo ba gago.

Ke ne ke ka galefa e le tota ka gonne forex e senya madi, mme le yone fa o sena tsebo ka yone, madi a gago a le mantsi a tlo tsamaya.

Ke ne ke ka thaba e le tota, mme nka simolola le kgwebo ya me ya lerumo kwa morago gore bana ba sekolo ba kgone go fitlhela mo ba ka dulang teng. Mme ke simolole le kgwebo ya me ya farming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

Diphoso tse batho ba lokisa .

Diphoso tse batho ba di dirang fa ba ke gore ba lokela madi a mannye, a le mantsi ka bonako.

Go kile go a ba loeto le o nkileng ka le tsaya mme re ne ra ya kwa Botswana, re ne ra tshwanela go fetola madi a rona gore re berekise a pula go ranta, ra berekisa a pula.

O tshwanetse go ya kwa bankeng o ba tlhalosetse ka boripha gore o ya kwa lefatsheng le le feng. Jaaka fa o batla go ya kwa Botswana, o tlhaga mo lefatsheng la rena la Aforika Borwa. O tshwanetse go ya kwa bankeng o ba tlhalosetse gore o ya kwa lefatsheng le le feng, mme madi a gago gore ba kgone go a fetola ko currency-eng e ba e bitsang ya ko Botswana e ba reng ke e Pula, gore o seke o dirisa Rand.